Ukulima umbona kufuna amalungiselelo afanelekileyo ukuze uvelise isivuno esihle. Ukuba ndifuna ukutyala umbona apho ndihlala khona nazi izinto endizidingayo. Umhlaba ofanelekileyo, imozulu elungele ukulima umbona, ukufumaneka kwamanzi, iintlobo zombona ofanele ukutyalwa, imbewu esemgangathweni, unkcenkceshelo kunye nokhathalelo lo mbona.

Obu buchwepheshe bunokuba nefuthe elikhulu kwindlela ekulinywa ngayo izityalo. Benza amafama akwazi ukulawula amasimi abo ngokuchanekileyo nangokukhawuleza. Nazi iindlela eziphambili onokuthi obu buchwepheshe buncede ngazo. Ukunciphisa inkcitho yamanzi nezixhobo kuba izityalo zingakwazi ukuxelela umlimi xa zifuna amanzi. Ulawulo lwezinambuzane ngcono, ukunciphisa ukusebenza nzima kwamafama. Ukuphucula ukuvelisa kokutya nokuqinisekisa ukhuseleko lokutya.

Nazi iziqhamo nezityalo ezivunwa ehlotyeni, ipesika, imango, ibhulubheri, itsheri, ivatala, iavokhado, itumato, ityhukhamba, ibhitruthi, ikherothi okanye umnqathe, umbona, amapere, amaqunube, ama-apile, ikhaphetshu, amaplamzi, ibhanana kunye nesipinatshi.

Ukuba bendingumsebenzi wasefama bendingakonwabela ngakumbi ukusebenza nezilwanyana kunezityalo. Isizathu soku kukuba ndicinga ukuba ukusebenza nezilwanyana kunika amava amakhulu okusebenzisana nobomi. Ukwazi ukwazi isimilo sezilwanyana nokufunda indlela yokuzikhathalela kakuhle. Ukuba umzekelo bendingumalusi weegusha okanye iinkomo, bendingonwabela ukuzibona zikhula, ukuzinakekela xa zigula nokusebenzisana nazo mihla le. Izityalo zona zingumsebenzi omkhulu zifuna unonophelo nokunyamekela indalo.

Imimmandla engaselunxwemeni inendawo epholileyo nefumana ubushushu obufanelekileyo, nto leyo eyenza kube lula ukukhulisa iziqhamo ezininzi. Nazi iziqhamo ezikhula kakuhle kwezi ndawo, ibhanana, iavokhado, imango, igwava, i-pineapple, i-orange, i-lemon, ipere, iplamu, iamangile, i-watermelon, ibheribheri kunye ne-nectarine.

Niyabona bantwana bam, ndiyavuya kakhulu ukuba nifuna ukuncedisa ngeenkukhu zam. Kuhle kakhulu kuba ninomdla wokuzazi nokuziqonda. Kodwa phambi kokuba niqale, masithethe kancinci ngendlela esinokuzikhathalela ngazo ngelixa sisebenza nazo. Kufuneka nihlale ninyamekela kwaye ningazoyikisi ukuba niyazibamba. Zibambeni ngobunono nicinezele amaphiko azo kakuhle ukuze zingazami ukubaleka. Xa nizinika ukutya namanzi, qinisekisani ukuba izinto zicocekile kwaye zikhuselekile. Hlambani izandla emva kokusebenza neenkukhu ukuze sicoceke, sithintele nezifo.

Ukufuya iinkukhu kwiintsapho ezinintsi kwilali kungaba negalelo elikhulu ekuphuhliseni uqoqosho lasekuhlaleni. Nazi iindlela eziphambili ezinokunceda. Xa abantu abaninzi befuye iinkukhu zabo banokunciphisa iindleko zokuthenga inyama namaqanda evenkileni. Abantu banokuthengisa amaqanda nenyama yenkukhu besenza ingeniso eyongezelelweyo. Abantu abatsha nolutsha banokufumana amathuba okusebenza njengokukhathalela iinkukhu, ukuthengisa iimveliso zabo.

Ewe, le nkqubo ingaba luncedo kakhulu ekufundiseni abantu iindlela zokuqalisa igadi yemifuno. Kungazisa izibonelelo ezininzi ezifana nezi zilandelayo. Ukutya okunempilo, abantu banokukhulisa imifuno ecocekileyo. Ukonga imali, ukulima kwakho kuthetha ukuba awudingi ukuthenga yonke imifuno evenkileni. Ukuzimela kokutya, abantu abanolwazi lokulima abaxhomekeki kwivenkile. Ukukhuthaza impilo engcono, ukulima kuyindlela yokuzilolonga kwaye kuchithwa ixesha elininzi phandle.

Umbono wokwabiwa ngokutsha komhlaba ukusuka kumafama amakhulu orhwebo ukuya kumafama asakhasayo kunengxoxo enzulu yezoqoqosho, ezentlalo nezoqoqosho. Kukho izibonelelo kunye nemingeni enokuthi ivele kuloo manyathelo. Ukukhula kwamafama amancinci, amafama amancinci anokuphuhlisa iindlela ezizinzileyo zokulima esebenzisa iindlela zokulima ezenza ukuba umhlaba uhlale usempilweni. Ukwahlula umhlaba kunokuba nzima kuba amafama amakhulu athatha anike abanye ngaphandle kwesicwangciso ezicacileyo.

Ukuba ndiza kufuya iihagu, ndiza kuyila ihoko ngendlela eya kuqinisekisa ukuba zihlala kwindawo ecocekileyo, ekhuselekileyo nezolileyo. Nazi izinto endiza kuziqwalasela, indawo evulekileyo. Ndiza kuqinisekisa ukuba ihoko inkulu ngokwaneleyo ukuze iihagu zihambe kwaye ziphile kakuhle. Iihagu azimelani nokubanda okanye ubushushu obugqithisileyo. Ndiza kubonelela ngesakhiwo esinophahla esikhusela kwimvula, elangeni kunye nomoya obandayo. Ndiza kuqinisekisa ukuba iihagu zifumana ukutya okunesondlo esaneleyo.